E thusa batho ba ba sa kgoneng go reka melemo kgotsa ba ba golang madi a mannye, ka go berekisana le dikgwebo tseo tsa melemo ko mafatsheng a mangwe kgotsa mo Aforika Borwa. E thusa batho ka go ka gore ba ile go kwadisa ko ditleliniking ba kgone go go amogela melemo eo ba sa patele.

O tshwanetse go itsisi mosadi wa gagwe ka bolwetse jo jwa gage. Gape ba ye go bona ngaka e kgone go ba thusa ba le babedi, le gore ngwana wa bone ga a tswalwa a sa tswala ka bolwetsi jwa phamokate. Gonne ba kgona go thibela gore e sa mo tshwara phamokate, ka dipilisi le modiri yana e mengwe e mme a tlile go e nwa, tshwanetse a ye go bona ngaka le mosadi wa gagwe.

Tshwantse fela batho ba itse gore di-product tse tse dingwe tsena, ga di bereke ka tsela e e go buiwang ka yona kgotsa ka tsela e ba e advertise-ang ka yona. Tshwanetse rona re latele melao ya dingaka tsa sekgowa re kgone go dira dilo ka tshwanelo, re sa wela mo bathong ba ba re tsietsang.

Tshwanetse ba sekeseke thuso ko dipetleleng kgotsa ko ngakeng tsa sekgowa, ba kgone go tlhatlhobiwa ka tshwanelo ba tlogele go ya ba wa tsona utlwa ka batho ba ntse ba ba raya gore ba direng ba sa dirang. Gonne ba fitlhela ba tsiediwa ke batho ba, tshwanetse ba ye go bona ngaka tsa sekgowa.

Batho ba bo gole dikgwetlho tse ba kopanang le tsone tse dintsi, ke fa batho ba ba utlwisa botlhoko ka seemo sa bone. Gape re ka dira gore re fokotse dikgwetlho tse ka go ruta batho ka batho ba seemo se se ntseng jalo, gore le bone ke batho gape tshwanetse re ba tseye jaaka batho ba ba feletseng.

Tshwanetse re itse gore ba kry-a dijo tse di ba lekanetseng gape le go batsamaisa dipetlele le ditleliniki go ya go tlhatlhobiwa ka nako le nako.

Kalafi ya setso e thusa ka go tsamaisa moya e mebe kgotsa le dibati. Gape e ka thusa ka go fokotsa bolwetsi jo o nang le bone, e fela ke rotloeletsa gore motho a ye ko ngakeng tsa sekgowa gonne moo o tlhatlhobiwa sentle ka mitšhini le thekenoloji ya sejwalejwale. Ee tsa setso le tsone di a bereka e fela tshwanetse re itse gore bothata ke eng, ga tsa sekgowa dipala ke mo re ka yang mo tsa setso teng.

Ja mosadi wa bolwetse jwa HIV tshwanetse a dirise dithibelopelegi tsa basadi ba botlhe, gonne tsotlhe di bereka go thibela pelego, gape a dirise treatment ya HIV and AIDS.

Bolwetse jo bongwe le bongwe bo alafiwa ka tsela ya teng gape bo na le mathata a teng. Inshorense e thusa ka go patela dipetlele le go thusa ka go alafa bolwetsi jwa gago.

O tshwanetse a fokotse letswai le mafura a ajang gape tshwanetse a je thata merogo le maungo, gonne ke o ne a dirang gore a madi a kwa godimo a kgone go ya ko tlase a sa kwa godimo thata gape a nwe metsi a gym-e a taboge jwalo le jwalo.

Batho ba bang le bogole le bone ba tshwanetse go fiwa mebereko jaaka batho ba ba phelang sentle. Gape le bone tshwanetse ba fiwe thuto jaaka mang le mang re ba tshware sentle jaaka batho gape le bone ba kgone go ya ko dikolong tse di kwa godimo jaaka diyunibesithi. Le bone ba kgone go nna batho setšhabeng re ba bone meberekong e kwa godimo le bone tshwanetse ba bereke.

Dilo tse di dirang molelo go tshwana le bo disekerete, dikerese gape le go lebala dilo tsa motlakase fa e le load shedding. Gonne fa motlakase o boa, o ka boa laetile heater-ra kgotsa setofo, gape o ka fokotsa dilo tseo ka go ikela tlhoko fa o dira sengwe le sengwe mo mo dipolekeng tseo. Gantsi molelo wa naga o diriwa ke dikwae molelo wa wa madirelo gape o dirwa ko go lebala. Molelo o wa dikago o dirwa ke dikerese tse re di lebalang kgotsa ga motlakase o boa load shedding ga o lebetse sengwe mo motlakaseng.

O ka thibela ka go berekisa di-condom kgotsa go go nwa melemo ya di-prep, gape banna ba le bantsi lebaka la gore ba sa itse gore ba tshwaetsegile ke gore ga ba tsamaye ditleliniki kgotsa dipetlele. Banna ba le bantsi ba tsamaya dingaka tsa setso, e fela ba iphitlhela ba nang le bolwetse jwa lebolelamading, ba ka ithibela ka go berekisa condom nako le nako ka go test-a morago ga kgwedi tse tharo jalo le jalo.

Jwa lebolelamading bo thusa ke dipilisi tse di bitswang di ARV o tshwanetse o di nwe gangwe ka letsatsi. Gape o tshware le nako ya go dinwa o tshwanetse go dinwa ga o jele sentle, go nale diet e ya tsona gape le nako ya teng tshwanetse o itse gore ga o e lebale gonne.

Dingaka tsa setso di tshwanetse di dirisane le dingaka tsa sekgowa ka go nna le diteko tsa le bolelelateng, pele ga molwetse a tlhatlhobiwa ka semoya a tlhatlhobiwe pele ka sekgowa. Ga gole jalo a ba romelwe ko sepetlele kgotsa tleliniki pele ga ka mofa dipitsana kgotsa a ka mo kolomaka gonne bolwetse jo bo batla di-ARV.

Tshwanetse ba hire di-paramedic tse dintsi gape ba reke le di ambulance le tse dintsi, gonne ga go bonolo go go founela ambulance e be e tla ka nako.